Vhashumi vhone vhane vha vha vha khou kona u wana u tshi espirioni tshine vha ḓo tshi shumisa musi vha tshi ṱoḓa muṅwe mushumo huṅwe fhethu. Ndi hafho hune muthu a tshi ḓo ri ubva hanefho a tshi ya phanḓa a kona u amba zwa uri nne nda ndi tshi khou ita so ndi tshi khou ita so, a tshi khou kona u ṱalutshedza hanefho huṅwe hune a ḓo vha a khou ya hone.

Ee, vhatukana na vhasidzana vhoṱhe vha vha khou tamba mitambo yo, u ḓo wana zwiṅwe zwifhinga roṱhe ri khou tamba roṱhe hanefho fhethu nthihi. A hu na u pfi mutukana, a hu na u pfi musidzana, roṱhe ri vha ri khou tamba ri tshi khou lingana roṱhe.

Zwine nda zwi funesesa nga maanḓa ndi u tamba bola, ndi vha ndi zwi ita uri muthu a mu na mutakalo wawe u dzule u nṱha na nga uri u vha u khou gidima u tshi khou exerciser tshifhinga tshoṱhe, ndi zwine nda zwi funesa zwezwo.

Mitambo heyi i takadza na ngori vhathu vhaswa vha ḓo kona u vha vha khou wana zwithu zwine vha vha khou ita zwone. Vha ḓo ṱutshela kule na zwidzidzivhadzi dzedzi zwine vha ḓo vha vho dzulela zwone tshifhinga tshoṱhe. Ende futhi vha kone u vha na vhumatshelo ha vhuḓi, sa i zwi vho nga zwiṅwe zwifhinga u ḓo ḓi wana muswa a tshi khou dzi dzhiwa kha dzi thimu dzedzi khulwane, dzine a ḓo vha a khou tambela dzone vhumatshelo hawe vhu khou thoma hafhu.

Zwine zwi vha zwi khou thusa nga maanḓa na nga uri vhaswa vha vha vha khou kona uri vha kone u vha vha khou ḓi wana vha khou ita zwithu zwinzhi, lune vha ḓo vha vha khou ḓi bvisa kha zwa zwigevhenga na zwidzidzivhadzi zwezwi.

Zwone zwo ḓi thusa ngauri ndo ḓi wana na vhangana hanefhaḽa vhe nda ndi vha ndi tshi khou tamba navho. Ndi uri na u shona kilasini muthu u vha a si tsha shona u vha khou kona u amba na vhaṅwe, u zwi ita uri iwe muṋe u ḓi pfe u nga na zwino hanefho kilasini hu vha ho ḓala vhangana vhau fhedzi.

Nṋe ndi takalela mitambo ya u tutula mihumbulo, ndi ine nda nga vha ndo dzulela khayo tshifhinga tshoṱhe na ngauri i vha i khou ḓi thusa na zwa uri kharali muthu ha vha hu na problem a fha vhutshiloni, u a kona u i tandulula nga u ṱavhanya.

Zwine vha nga thoma ngo u ita zwone ndi zwa uri hu vha hu tshi tou vha na mithethe i ne ya vha yo tou itelwa u to uri hu kone u vha na zwa mitambo fhedzi. Then after that vhathu vha ḓo kona u vha vha tshi khou kona u ita zwa tshikolo mara hu na mithethe kana period i ne yo tou itelwa zwa mitambo fhedzi.

Zwikolo a zwi pembeli zwa mitambo u fana na ngori zwiṅwe zwikolo a zwi vhuyi zwa ḓi dzhenisela kha zwa mitambo, vhana vha dzhena nga matsheloni vha khou funziwa fhedzi, vha vhuya vha bva vha khou funziwa, a vha vha yo ita na zwa mitambo na luthihi.

Ndi nga takalela u ita mudavhi wa bola na nga uri ndi a zwi ḓivha zwa uri vhathu vhanzhi vha takalela bola. A hu na muthu a sa i takaleli bola, na zwi na bola naho hu tshi khou tambiwa i vha yo dzudza vhathu fhethu nthihi vha tshi khou kona u ṱangana vha tshi khou kona u amba.

Ee, ro ri u fhedza kha u kunda, vhathu vha vha vho takala zwa vhukuma nga uri roṱhe ra ro takala. Ri khou ḓivha zwa uri hafha zwino ro kunda hafha ende futhi ho vha hu kale ri sa khou kunda, vhathu vho vha vho takala zwa vhukuma.

Ndi zwa uri zwiṅwe zwinwe zwithu hafha vhutshiloni hii, muthu u tea u ita zwithu wo ḓi funga naho nyimelo ya vha i sa khou tenda. Muthu a tshi ita tshithu iwe muṋe u vha u khou tou ḓi vhudza uri hetshi tshithu ndi khou tea u guma ndo u tshi swikelela naho ha tou itea mini.

Yone zwa mitambo zwone zwia zwia dzhia tshelede ndi zwa vhukuma, mara zwi vha zwi khou ḓi thusa uri vhathu vha kone u kuvhangana fhethu nthihi. Vha kone u vha vha tshi kha ḓi bveledza zwinwe zwithu hafha vhutshiloni, na ngauri zwi nga ḽiṅwe ḽa maḓuvha vha ḓo ḓi wana henezwo zwa mitambo zwi zwone zwine zwa khou vha isa huṅwe fhethu zwi khou tou na heiḽa tshelede ye ya shuma i kone u vhuya murahu.

Musi vhathu vha khou tamba mitambo yo fhambana yo yaho nga u fhambanana, vha ya wana tshifhinga tsha uri vha vho ṱutshela kule na zwithu zwinzhi. Ndi hafho hune vhathu vha vha khou sea, vha khou takala musi vha tshi khou wina namusi vha songo wina mara u ḓi wana u vhukati ha vhaṅwe vhathu u khou sea na vhanwe vhathu, ndi zwone zwavhuḓi.

Zwi u wana zwishumiswa zwa mitambo, ndi yone khaedu i ne vhathu vha vha vha khou ṱangana nayo. Na nga uri vhunzhi ha dzi community kana vhunzhi ha vhathu vhane vha vha vha hanefha nga tsini. Vha vha vha si nazwo zwishumiswa zwine zwa tou nga dzi bola na dzigere dzedzi dzine vhathu vha vha vha khou dzi shumisa uri vha kone u vha a khou tamba, zwino i vha i khaedu khulu nga maanḓa.

Ndi khwine dzi ndi khwine dzi club dzi tshi khou lavhelesa nga maanḓa kha u fhaṱa vhukoni, u fhirisa uri vhone vhaṋe vha vhe vha khou tou isa phanḓa na zwa uri vha khou tou wina fhedzi mara hu si na vhukoni, vha khou tou takalela fhedzi kha zwezwo zwa u tatisana mara hu sina vhukoni.

Tsimu yanga yo no vhuya ya fhira kha muṅwe ya wa bwiwa, ye ya vha i tshi khou konḓisa nga maanḓa. Nne ndo pfa ndo vhofholowa, ndo takala luṅwe nga uri yo kona u fhira ra kona u fhirela phanḓa he ra kona u vha ri tshi khou swika kha iṅwe ya dzi ya miṱaṱisano ye ra vha ri so ngo vhuya ra zwi humbula zwa uri ri ḓo vhuya ra i swikelela.

Musi vhana vha tshi khou ita zwa mitambo, ndi hafha hune vha ya kona u wana tshifhinga tsha u dzhia nyana bureiki kha kha zwa tshikolo. Ndi uri vha kona u vha vha tshi khou ita uri na muhumbulo wavho u kone u vhuya zwavhuḓi, vha tshi khou kona u vha vha tshi khou amba na vhaṅwe vhathu, dzi khonani dzavho, vha ita vhungana hanengei mudavhini, so ndi zwavhuḓi nga maanḓa

Thimu yanga i ne nda i funa nga maanḓa, ndi i funela nga uri nga khayo a huna uri mini. Na vhatambi vhahone hanevha vhane vha vha vha khou tamba vha ya funana, vha dzula vha khou sea vhoṱhe ende futhi ndi vhangana vhoṱhe

Nṋe mutambo une nda u funesa ndi mutambo wa bola na ngori kha u yo mutamboi, roṱhe rine ra vha ri tshi khou tamba kha haneyo thimu ri vha ri tshi khou funana, ri khou kona u vha ri tshi khou amba. Ndi uri na kutambele kwa hone ndi pfa ndi tshi ku pfesesa.

Nḓila ya khwine i ne ya nga vha i ya u kuvhangana tshelede musi ri tshi khou shumisa donation, sa izwi hu na zwiṅwe zwifho zwine zwi a zwi funa uri zwi kone u vha zwi tshi khou donater kha mitambo i ne ya vha i tshi khou ṱuṱuwedza vhathu vhaswa hanefho kha dzi community.

U vha ndi tshi khou ṱalela mutambo na khonani idzi, zwi takadza nga uri ri vha ri tshi khou kona u amba na musi ri tshi bva hafho mutambo wo no fhelai, hune ra vha ri hone ri vha ri tshi khou kona u amba nga zwe ra ri tshi khou vhona hanefho mutamboni na zwoṱhe zwe ra ri khou zwi takalela hanefho mutamboni.

Ndi nga mu vhudza uri ene o ntshintshela vhutshilo hanga, ndi khou kona u ita zwithu zwavhuḓi ngori nṋe kha zwithu zwoṱhe zwine nda vha ndi tshi khou ita, ndi vha ndo sedza na zwe ene muṋe a ita. Zwoṱhe zwe a zwi ita musi a sa a thu u swika hune a vha hone, dzi thambulo dzoṱhe dze a ṱangana nadzo na dzi khaedu dzoṱhe dze a ṱangana nadzo, na musi zwi tshi khou konḓa zwino, nne ndi a ḓi vhudza zwa uri ndi ḓo swika nga uri ndi a zwi ḓivha zwa uri na ene o swika.

Mvelelo i ne ya vha i hone ndi ya uri roṱhe ri tou vha ro tikana musi hu tshi ḓa zwithu zwine zwa vha zwo fhambanana. Ndi hafha hune kharali ha itea tshithui, roṱhe ri ḓo kona u vha ri tshithu tshithihi.

Ndi tshi tou thoma u tamba game dzanga kha internet nda ndi khou tamba ndi na vhangana vhanga ri khou takala hanefhaḽa ri kho ḓi tambela zwavhuḓi ha vha hu khou takadza nga maanḓa.

Arali u tshi kho tamba tshikhuṱhu tshi dzhia garaṱa a ngo tea u ḽi vhona a ngo tea u sumbedza muṅwe muthu we ḽi nzhia zwavhuḓi garaṱa wa ḽi pose hanefhaḽa fhasi u songo ḽi vhona na iwe mune zwauri ndi ḽifhio ngori wa ḽi vhona u ya tshintsha khathi.

Zwone a zwi ngo to vha na mutakalo sa izwi muthu o tshi dzulela o sedzesa tshikirini ngori zwi a ita zwi tshi vhaisa na mato muthu u tea u ita a tshi tamba kana a tshi shumisa tshikirini a fhedze a ima then a kona u dovha a vhuyela zwezwo hono fhela tshifhinga.

Zwone tsha u tou thoma ndi radio na zwezwi zwa dzi Facebook vhathu vha tshi kho vhona mitambo hanefhaḽa na futhi na na na u shumisa founu ineyi u vha u kho shumisa founu zwavhuḓi.

Dziṅwe dza dzi program dzine nda dzi ḓivha ndi NYDA i vha i na mitambo i ne ya vha yo fhambananaho ine vhathu vhaswa vha ṱangana hanefhaḽa vha tshi khou tamba zwa mitambo ya fhedzi ya vhanekedza futhi na tshikhala tsha uri vha vha tshi kho shumisa na dzi computer dzavho hanefhaḽa u kone u risetsha zwithu zwinzhi.

Mutambo une vhaswa kana vhana vha tea u vha vha tshi khou guda wone ndi mutambo wa bola ndi hune ndi mutambo une wa vha u tshi kona u kuvhangana vhathu fhethu nthihi vha vha tshi kho ḓi amba hanefhaḽa vha kho ḓi guvhangano vha kho ḓi tikedzana na u tikedzana.

Eya ndi takalela u ita zwa haiking ndi zwi ita zwezwi zwi nga zwifhinga zwa zwa zwa zwa December huna dzi holodei ndo ḓi bvela na femeḽi yanga ra ri kho ḓi ita zwo haika hanefhaḽa.

Thimu ine nda i funa kha CAF ndi funa thimu ya ya Sundowns, ndi funa uri i a kona uri i swikelele fhethu hunzhi i ya kona u vha i tshi khou guda na dzi thimu dza mashango a nnḓa.

Ee, zwino vhuya zwa itea ro langana na vhathu nga tshigwada sa vhangana ri kha ri ṱangane nga hetshi tshifhinga hafha fhethu vhathu vha si bvelele zwone a zwi ngo to mpfhara zwavhuḓi na ngori na musi muthu a tshi bva hayani uvha wo ḓi vhudza zwori u tshi swika u ḓo vha a khou ita mini na mini.

Ndi a zwi takalela nga maanḓa u ita ngade ndi zwithu zwine zwivha zwi kho ita uri muthu a kone u vha a khou wana na tshifhinga tshori a tshi kho alusa tshithu na muhumbulo wawe uvha u kho ḓi takala zwavhuḓi ndi zwone zwithu zwine ndi zwithu zwanga nṋe muṋe nda zwi takalela nga maanḓa ndi na ngade na Miroho hanefha hayani ine ndi ṱuwa ndi khayo tshifhinga tshoṱhe.

Eya zwi hoṋe zwine na muthu unga zwi vhona ngori vhana vha hayani vha tamba nnḓa vha tshi khou tamba vha dzibola nnḓa vha tshi khou tamba zwi nga zwo zwezwo bika nnḓa, mara vhana vha henengei dzi ḓoroboni vha vha vha kho tamba nga ngomu nḓuni vha tshi khou tamba na mipopi na vha tshi kho tamba na dzi founu dzavho vha tshi kho vhona zwithu kha founu.

Geimi ine nda nga ri vhathu vha i tambe ndi iṅwe game inopfhi PUBT ndi game ine u i tamba na vhangana vhau muṅwe na muṅwe a kha yawe phone hu tshi khou tamba hu tshi kho ya fhethu ho ri roṱhe nga tshigwada ndi iṅwe game ine yavha i kho ṱuṱuwedza na ikho fhaṱa na lushaka futhi.

Musi muthu a tshi kho kona u ita dzi nyonyoloso zwi takadza uri mutakalo wawe na muhumbulo wawe zwi dzula zwi zwithu zwi fhethu ha vhuḓi ndi uri na hu lwala a u soko lwala ndi uri iwe mutakalo wau u dzula u nṱha badi.

Hayi yone mitambo ya kha internet ndi ya vhuḓi mara a i tou takadzavho muthu u tshi khou dzula khayo tshifhinga tshoṱhe u tea u ita u tshi bvela nnḓa wa tshimbila kana kharali u na tshiṅwe hanefho hayani wa ita u tshi ita nyonyoloso hanefho nga ngomu nḓuni.

Zwithu zwo ḓoweleaho nga maanḓa vhuponi hashu ndi zwa uri vhathu vha vha kho tamba ndode hanefha ḽa vho ḓi kuvhangana vhaṅwe ri a dzhia na bola ri kho ḓi tambela bola ha ri kho ḓi takalela hanefha mahayani.

Puḽatifomo ine ndinga i nanga i ngavha YouTube ndi tsho vhona uri i ya badela tshelede musi u tshi kho ita u tshi rikhoda zwithu zwau end futhi ivha u, iya leludza badi musi muthu a tshi kho ṱoḓa uri u ḓiwane u tshi khou u i shumisa.

Mutambo wa rugby une nda u humbulesa ndi wo tambaho mbamahoḽa itshi kho tamba na inwe ya ya shango ḽa nnḓa i dzi tshi khou tambela fainaḽi ndi kha ḓi zwi humbula zwori ra ro ḓi to dzula roṱhe ri tshi khou ṱalela roṱhe ro tangana fhethu nthihi.

Ndi tshi khou tamba game kha inthanethe ndavha ndi kho shumisa founu yanga ndi yone ine yavha i tshi kho leludza nga maanḓa na internet ya hone ivha i tshi khou fara zwavhuḓi.

Hai naluthihi vhathu a vhongo tea u fhedza tshifhinga tshilapfhu vha tshi khou tamba kha dzi ṱhingothendeleki dzavho lwa tshifhinga tshilapfhu, na ngauri zwi ḓo sia vhathu vha si tsha kona u davhidzana zwavhuḓi na vhathu ndi uri muthu muṅwe na muṅwe uḓo dzula o sedza luṱingo lwawe tshifhinga tshoṱhe, ndi hafha hune na light tshine tsha tshi khou bva kana tshedza tshine tsha tshi khou bva afho kha lu founu I tshiḓo kona uvha tshi khou tshinya na maṱo a onoyo muthu. So asi zwavhuḓi uri muthu u dzule wo sokou sedza luṱingo lwau tshi lwa tshikhala tshilapfhu, uḓo sala wo noḓi tshinya na zwiṅwe zwinzhi nga mutakalo, nau kona u davhidzana na vhathu uḓo sala usi tsha kona zwavhuḓi nau davhidzana na vhathu, so muthu utea uita zwezwi zwa ṱhingothendeleki zwau mara u songo zwi itesa zwa zwifhinga zwilapfhu.

Dziṅwe dza dzi puḽatifomo dzine nda dzi shumisa ndi shumisa EA Sports, ndi ine uvha u tshi khou wana dzi geimi hanefhaḽa online dzo fhambananaho, ndi mitambo ya bola huna mitambo ya rugby ndi mitambo ya dzi racing ya dzi goloi, ha dovha hafhu futhi havha na iṅwe futhi ya EA Sports na yone ine yavha i khou vha kha mitambo ya musi vhathu vha khou thuntshana vha vhusoleni. Hafho wa kona u tamba na muṅwe muthu ane avha a kule kule wavha u khou tamba u tshi tonga u kha team naye honoyo muthu, u tshimbila hoṱhe hune wavha u khou ya utshi khou tamba naye utshi ṋamela nadzi goloi hanefhaḽa nga ngomu, u tshi khou ḓi amba riḓo tou zwi itisa hani ḓo tou zwi itisa hani musi ri tshi ya phanḓa.

Geimi dzine nda ndi khou dzi takalela uri ndi kone u fhedza tshifhinga tshilapfhu ndi khadzo, ndi geimi hedzinoni dza bola ndi uri dzi ita uri u kone uvha u fhaṱa vhungana na vhaṅwe vhathu, na ngauri u tamba ngadzi thimu u wa kona uri u tshi khou amba na muthu u ambe tshifhinga u fhedza tshifhinga tshilapfhu u tshi khou amba nae. Na zwauri u khou tamba na na na vhaṅwe vhathu u wa kona uvha u tshi khou kona uvha na zwi skills zwine wavha u tshi khou guda, maybe zwi zwa zwa vhudavhidzano nau kona uvha u tshi khou ita vhungana hanefho kha vhathu vhane vha vha khou tamba navho, na ngauri uvha u khou zwi tamba lwa tshifhinga tshilapfhu so zwi ḓi thusa uri uvha u khou kona nau fhaṱa vhungana.

Ee, ndono ḓi wana ndi tshi khou fhaṱa vhukonani na vhathu hanefha ndi tshi khou tamba online, vhukonani ha hone vhua takadza na ngauri u ḓoḓi ri u khou ḓi tamba na muthu hanefhaḽa online u ḓi wana muthu a tshi khou amba zwauri hai ari sie nadzi number founu, uḓo kona uvha ri tshi khou amba ri tshi khou amba roṱhe kha kha nga dzi phone call kana hanefha kha dzi WhatsApp ri sia number phone ri tshi khou amba roṱhe hanefhaḽa lwa tshifhinga tshilapfhu, ro to fhedzisela ri tshi khou amba na zwa uri muṅwe u dzula nga gai ḽiṅwe ḓuvha ra ḓi amba raḓi tangana ravha ri khou ḓi isa vhukonani hashu phanḓa.

Geimi ine nda i funesa musi ndi tshi khou tamba nadzi khonani dzanga, ndi geimi ine henei ya bola yone i takadza uri ndi a kona uvha ndi tshi khou tamba ri tshigwada ro ḓala, na uri hafhu ri kona uvha ri tshi khou davhidzana zwa uri ri ḓovha ri khou tou zwiitisa hani ri tshi khou ita nadzi puḽane uri ri kone u phushela phanḓa uri ri ḓovha ri khou tou zwiitisa hani. Zwi ḓi thusa na ngauri ṋamusi zwezwo rono fhedza u tamba geimi rivha ri khou ḓi isa phanḓa nau amba na zwa uri muṅwe o khakha a tshiḓa gai muṅwe o zwi kona a tshi swikisa gai uri utou ri na matshelo futhi ri tshi tamba muthu uvha o kona u zwiḓivha zwa uri uḓo tou zwiitisa hani, so zwi ḓi thusa zwezwi no ngauri ni aḓi fhaṱa na vhukhonani vhua fhedzi na tshifhinga tshilapfhu.

Kharali muthu o dzhenisa geimi dzo kalulaho nga maanḓa, laptop ndi hafho hune i ḓo sala i tshi khou vha siḽou iya sala i tshi khou vha siḽou isi tsha kona u shuma zwavhuḓi, hafho futhi ya ḓi dovha yavha isi tsha isi tsha kona nau u dzhena online hanefhaḽa u ya ḓi wana yone isi tsha kona nau funga i yavha i khou lemeliwa nau funga zwia ita zwi tshi konḓa, zwiṅwe zwifhinga ivha i tshi khou lemeliwa. Zwino au tei u pangesa dzi geimi nnzhi hanefho kha dzi founu kha kha laptop, na ngauri zwi ḓo ita uri ivhe slow zwa vhukuma.

Zwone zwine zwa vha na khaedu ndi zwa musi u tshi khou tamba online nethiweke ya hone i siḽou, zwi ita uri na geimi yone iṋe usi tsha kona u tamba zwavhuḓi ngauri iḓo sokou dzula iḓo fhedza tshifhinga tshilapfhu yo ima fhethu nthihi, ndi hafho hune u ngasi tsha kona u tamba zwavhuḓi namusi wono dzhena nga ngomu online uḓo wana vhaṅwe vhathu vha si tsha kona u davhidzana na iwe zwavhuḓi, na ngauri iwe yau nethiweke i ḓovha i siḽou nga maanḓa.

Dziṅwe dza khombo zwine zwa nga itea musi muthu a tshi khou tamba online ndi ya musi a tshi khou tamba a tshi khou tshimbila, sa izwi muthu a tshi ḓovha a o sedza kha founu hanefha zwi nga itea a ḓiwana na khombo hanefha badani, ndi hafho hune vha ḓo sala a tshi khou ḽuza kana a tshi khou fhelelwa nga vhutshilo hawe. Zwiṅwe zwa zwiṅwe ndi zwa uri muthu u ḓovha o dzula kha founu hanefha tshifhinga tshilapfhu, lune uḓo sala asi tsha kona nau ita nadzi tshuṅwahaya dzawe asi tsha kona nau davhidzana na vhathu vhane vha vha hayani.